Ngake ngashiywa ibhasi elalihamba ibanga elide. Kwakuyisikhathi esibuhlungu kakhulu, kodwa kwadingeka ngicabange ngokushesha, ngoba kwakungena kwenzeka ukubuyela emuva. Ngaqala ngabheka ezinye izinto zokuhamba ezaziya lapho, ngaba nenhlanhla enkulu ngokuthi ngathola isitimela okwakufanele sihambe ngemva kwamahora amabili. Ngagibela isitimela ngafika ngiphephile lapho ngangiya khona.

Abashayeli bamateksi abayilandeli imithetho yomgwaqo, enza mina njengomgibeli ngizizwe ngisaba ngempilo yami futhi ngingaphephile. Njalo uma ngihamba ngetekisi ngihlale nginendaba ukuthi mhlawumbe angase abangele ingozi, futhi akuyona into yokuziqhenya ngayo.

Ngihleli ngiphatha izithelo neziphuzo ngoba angithandi ukudla uma ngihamba, ngoba kungenza ngizizwe ngifuna ukuphalaza.

Yini eyakukhuthaza ukuthi ube umshayeli wesitimela? Ubuchwepheshe buthuthukisa kanjani ukuphepha nokusenza kahle ekusebenzeni kwezitimela? Ikuphi ukuxhumana okukhumbuleka kakhulu owake waba nakho nomgibeli.

Inkinga engingathanda ukuyixazulula mayelana nezitimela, ukuthi izitimela eziningi neziteshi zesitimela ziyavalwa. Ngakho-ke ngingathanda ukuxazulula inkinga njengoba izitimela zihamba ngendlela eshibhe kakhulu ezokuthutha. Lokho kuzosiza abantu abaningi abangakwazi ukuhamba usuka nokuya emsebenzini, ngoba bengenayo imali eyanele.